Ndingavakalelwa buhlungu kuba iphele ndingekayisebenzisi yaphinda yaphela phambi kwexesha abathe iphela ngalo.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo idla ngoba kuma-three MBs ngoba ndiyadlala kwa ezi zinto ziphinda zindifakele ingeniso.

Sekhe yandiphelela idatha ndingalindelanga ndazama ukuba ndiphinde ndithenge enye.

idatha yam ndiyijonga qho ngemini kuba ndifuna uyazi isebenze kangakanani.

I-gigabyte enye ndicinga ukuba ayanelanga ngenyanga ngoba kufuneka ungene kwi-intanethi, uphinde ungene kwamakhasi onxibelelwano, uphinde ungene kwii-email. Kunintsi okujongayo ngedatha.

Ndicinga ukuba ikhona inethiwekhi efikelelekayo kunezinye, uTelkom. Ngoba amaxabiso ayo aphantsi kwaye iba nedatha yenyanga yonke kuloo maxabiso.

Xa kuthethwa ngedatha kuthi qatha unxibelelwano nomsebenzi ngoba yonke into ukuze ilunge ndiyenza ngedatha.

Ikhona inethiwekhi endinokumkhomba kuyo kuba kuyo idatha yakhona ikwamaxabiso aphantsi kwaye iyakhawuleza ukuthatha.

Ndingazama ndiphinde ndithenge enye kuba seyiphelile.

Mnganam, ndiphelelwe yidatha ndisenza umsebenzi wesikolo. Ndicela undincede ukuze ndigqibezele. Iyabiza kakhulu nale datha, ukuba unalo icebo lebiza ngcono ndicela undifake.

Amaxabiso edatha ayabiza kakhulu. Mna ndidla ngothenga idatha yenyanga yonke, kuxhomekeka kwidatha leyo. Kodwa idatha engcono nguTelkom.

Idatha endiyisebenzisa ngenyanga idla ngoba one fifty gigabyte okanye ngaphezulu, kuxhomekeka kwidatha endiye ndayisebenzisa. Ndiyisebenzisa kwi-intanethi, kwii-imeyili nangokhangela izinto ezizawuthi zifake ingeniso.

Ndingamcebisa ukuba aze azokuhlala nam xa esenza umsebenzi wakhe okanye siyisuse kweli gumbi ikuyo siyibekele kufuphi kweli akulo.

Idatha eMzantsi iyafikeleleka ingakumbi iinethiwekhi ezimbini, uCell C, uTelkom. Ezinye iidatha ziye zibize kakhulu.

Abantu basezilalini ibachaphazela kakhulu into yamaxabiso edatha axhomileyo ngoba ezinye izinto baye bafike kuzo sekudala zangenayo kwiindawo abaphendulwe kuzo.

Ibachaphazela kakhulu ngoba baye baphoswe zizinto ezingenayo kubo babe bengenayo idatha.

Ibachaphazela kakhulu ngoba eminye imisebenzi yesikolo iye idinge idatha babe bengenayo, bengenayo nemali yoyithenga idatha.

Ndingaqale ndimbuze ukuba usebenzisa eyiphi inethiwekhi ndizokwazi ukuba ifakwa njani idatha yakhe kwaye yeyiphi idatha enomlingana kakuhle.

Ukuba bendinofumana idatha yasimahla kangangenyanga bendinokuyisebenzisa ukukhangela into ezawuphinda ingenise epokothweni, efana nezinto zeenethiwekhi ezi zenza imali.

Ndingaziva buhlungu kakhulu ngoba owona umsebenzi funeka ndiwugqibile kwaye ndingakhangela enye indlela endinothi ndikhawulelane naloo ngxaki.

Iingenelo zedatha eziphelelwa lixesha yeyeveki, ibe yeyosuku, ibe yenyanga.

Ithemba lokuba i-AI ingaguqula iinkqubo zonxibelelwano likhulu kodwa ke inako ukoyikisa ngoba asiyazi ekugqibeleni ingathatha kuphi yogqithe abantu ngokunokwenza.

Ezi nkqubo ndizibona zisebenza kakuhle kakhulu ngoba ziyancedisana nabantu, ziyabanceda bathi bafumane ulwazi olufihlakeleyo ngokwexesha.

Ndicinga ukuba mna ezi zixhobo zingavela nemicelimingeni emikhulu ngoba zingaphela seziyazi yonke into ecingwa ngumntu phambi koba ayenze. Loo nto ingakhokhelela kwiinto ezingalunganga ezinokwenzeka.

Umntu kungamele azame ngoku egcine kwelinye icala le-cloud computing aphinde abe nazo izinto azigcinayo ezibhalekayo ukwenzele eziyana noba sezicinezelekile zibumfihlo ezinye zibe zikhona ecaleni.